Amathikithi wokukhamba ngebhesi athengiswa eenteyitjhini lapho kujama khona iimbhesi.

Abatjhayeli beenkoloyi ezibhadelwa ngamabanga bahlunguphazwa ngokobanyana abanye bathenjiswa ukuhluthulwa iinkoloyi zabo, abanye bathenjiswa ukubulawa, abanye bathenjiswa ukuthunjwa.

Awa, abogogo nabobamkhulu kufanelwe behliselwe intengo yokukhwela ibhesi ngombana bababantu abarhola umndende, imali yomndende ayisiyinengi ayikaneli kangako bonyana inganela neendleko zokukhamba ngebhesi, akukafaneli bonyana kuqalwe bonyana bahlala kiziphi iindawo, kizo zoke iindawo kufanele behliselwe imali yokukhwela ibhesi.

Ikoloyi ebhadelwa ngebanga elungele ukuthutha abantu kufanele ibe sebujameni obuhle, ibe sebujameni obufaneleko bonyana ingakhamba endleleni, ibe nomthelo, umtjhayeli kube mtjhayeli onazo iincwadi zokutjhayela begodu ibe ngekhanjiswako i-service ukwenzela bonyana abakhweli baphephe ngaso soke isikhathi.

Ikoloyi ethutha abantu ebhadelwa ngebanga kufanele kube yikoloyi esebujameni obuhle, kube yikoloyi enamatayera aqinileko, kube yikoloyi elungele ukuba sendleleni, kube yikoloyi enomthelo, kube yikoloyi eneencwadi eziyivumelako bonyana ingathutha abantu.

Okungenziwa batjhayeli ukukhandela ukuthuwelela kweengozi kukobanyana abatjhayeli batjhayele ngebelo elilingeneko nebelo elibekiweko kileyo ndlela, begodu batjhayele bangakaseli begodu abatjhayeli abatjhayela amabanga amade kufanele ngemva kokutjhayela ama-kilometre ambalwa baphumule, begodu kufanele benze bonyana iinkoloyi zabo zisebujameni obuhle, baqale amatayera bonyana alungile bonyana ikoloyi ingaba sendleleni, bayiqale nayo ikoloyi bonyana ikulungele ukuba sendleleni na.

Awa nasikhwele ngeteksini asiminyani ngombana iteksi ineenhlalo ezenzelwe ukulingana inani elithile labantu abahleziko ngaphakathi eteksini nabakhwelileko.

Kuqakatheke kangangobana iinthuthi lezi ezibhadelwa ngamabanga zinakho ukuphepha ngombana isithuthi leso sikuhlisa esangweni lapho uya khona begodu nawuya ndawana usibiza size sizokuthatha esangweni.

Iye kuyasebenza bonyana iimbesi zibe nomzila wazo zodwa eendleleni zemadorobheni ukuqeda nokubalekela isiminyaminya ngombana iimbhesi azikhambi ngebelo eliphezulu lokho kuqeda umthamo weenkoloyi eendleleni.

Iye kumbono omuhle bonyana abantu abakghola abarhola ipentjheni umndende baphungulelwe imali yebhesi ngombana imali yepentjheni iyincani khulu kanti abantu abarhola yona bathembele kiyo, zoke iindleko zabo bazifeza ngayo imali yepentjheni yeke kungaba ncono khulu ukubaphungulela iindleko zokukhwela ibhesi babhadele inani elingaphasi.

Awa iinkampani zeembesi azibatjheji ngokwaneleko abakhweli bazo ngombana ufumana ngebhesini abakhweli bakhwele beqa inani elifaneleko ngebhesini lokho kutjho bonyana ababatjheji nokuvikeleka kwabo nokuphepha kwabo nange kungenzeka ingozi.

Kufanele kusetjenziswe indlela yokobanyana abogogo nabobamkhulu nabakhwela ibhesi baphathe abomazisi babo ukwenzela bonyana kungabi nabazokudlelezela bazenze abogogo nabobamkhulu nabakhwela ibhesi.

Okungakafaneli ukuphathwa lokha umuntu okhwela ibhesi yimali esandleni ngombana kubhadelwa ngethikithi.

Iye kuliqiniso bonyana amathraga kufuze angalayitjhi umthwalo namkha ipahla edluleleko ngokwenani nangokobudisi ukwenzela bonyana ithraga likghone ukukghona ukukhamba kuhle nomthwalo loyo, ukwenzela bonyana umtjhayeli akghone ukulilawula ithragelo nakufanele lijame likghone ukujama ngaphandle kobudisi lingabangi ingozi.

Awa, abazitjhayelisi kuhle ezinye iinkoloyi ngombana iinkoloyi zibhalelwa kukhamba ngebelo elibekiweko kileyo ndlela zikhamba kancani ngebanga lamathraga akhamba kileyo ndlela.

Awa akazitjhayelisi kuhle iinkoloyi ezikhamba endleleni leyo ngombana ezinye iinkoloyi zigcina zingaboni phambili bonyana kunekoloyi ezako ikoloyi igcine idlula enye ikoloyi ingaka qalisisi zibange ingozi.

Njengomkhweli webhesi ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi kungithinta khulu ngombana lapho sisebenza khona imirholo ayikhuphuki kodwana amathikithi intengo yakhona iyakhuphuka lokho kusibetha khulu esikhwanyeni kufana nokobanyana sisebenzela wona amathikithi webhesi.

Umtjhayeli webhesi angaziphephisa ngokobanyana angajami kuphi nakuphi begodu angaziphephisa ngokobanyana angakhwezi ubani nobani kilabo ababawa ukukhwezwa endleleni begodu enze isiqiniseko sokobanyana itrogo yakhe ikhamba ngebelo elilingeneko ukwenzela bonyana nakufanele aphephe akghone ukuphepha ngokuphepha angabangi ingozi.

Imiphakathi izuza lokhu kwezamavakatjho kobanyana abantu nabafikileko bazokuvakatjha endaweni leyo bathenga okuthengiswako begodu lokho kubazuzisa khulu bathola iinthorwanyana zemali nokobanyana babhadela amalalo ukuzokuvakatjha yeke umphakathi uyazuza lapho kuba lirhwebo elihle.

Ehlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini kukobanyana uzokufumana iinhlalo zingekho ebhesini, woke umuntu ahlezi phasi. Uzokukateleleka bonyana ujame bewuyokufika emsebenzini, uyokufika udiniwe ngalokho.

Embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukobanyana uzokukhamba ukhahluzeka. Awuzokukhamba unethezekile, umzimbakho uyokuba buhlungu, nawufika ekhaya umzimba ubuhlungu kukhahluzeka indlela yoke.

Kusiza ngombana kuqeda umthamo ngombana iimbhesi zikhamba kabuthaka, zibanga umthamo omude endleleni, yeke nazinomzila wazo kuzokuphunguka umthamo weenkoloyi endleleni ngombana iinkoloyi zikhamba ngemva kweembhesi zingakghoni ukudlula, ukubalekela bonyana zingabangi ingozi nazizathi ziyadlula kanti kunenye ikoloyi evelako ngaphambili zitjhayisane kube nengozi, yeke iimbhesi nazikhamba nezinye iinkoloyi zibanga umthamo weenkoloyi endleleni.

Nawuphathekileko ngaphakathi kwebhesi ekhamba ibanga elide, ubawa ukubonyana umtjhayeli.

Unobangela wokobanyana kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi, kukobanyana kukhwelwa iintengo zeembaseli njenge-diesel, ngikho okubanga bonyana nemali yokukhwela ibhesi ikhuphuke.

Kungombana iinkoloyi ezizijameleko ukghona ukukhamba ngazo utjhaphulukile begodu animinyani ngaphakathi kwayo ikoloyi begodu iyokuthatha iyokubeka emesangweni ekhaya namkha iyokubeka lapho uya khona emavikilini kungaba semsebenzini ethileko, kungaba sekhamphanini ethile.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu amahlelo wokukhamba newevakatjho emndeninami ngombana ukukhuphuka kweentengo zeembaseli kubanga bonyana amalunga womndeni angakghona bonyana kungaba nekoloyi ebathathako kanyekanye bayihlanganyele ngombana kubiza khulu ukuzalisa iimbaseli ekoloyinakho.

Abatjhayeli beenkoloyi ukukhuphuka kweentengo zeembaseli kubabetha kabuhlungu khulu, kumbi khulu begodu ngombana bebangakakulindeli lokho, bebangakakongeli, bebangakakufaki emahlelwenabo wokonga imali bonyana bongele ukukhuphuka kweentengo yeembaseli. Lokho kungagcina kubafaka eenkweledeni, kungagcine kubafaka kubomatjhonisa, bayokuboleka imali ebebangakayihleleli bonyana bazoyisebenzisa ngaleso sikhathi.

Iye, kulungile bonyana urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana urhulumende nguye owaziko ubujamo bomnotho enarheni, nguye owaziko netjhuguluko leentengo emavikilini, nguye owaziko bonyana umnotho ngalesi isikhathi uqinile namkha ubuthakathaka, nguye owaziko bonyana abasebenzi bakhe badosa njani, isitjhaba soke bonyana sidosa njani kwezeemali.

Iye, ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezizijameleko ngombana lapho uzuza imali enengi ebhadelwako ngaleso sikhathi, kutjho bonyana ubhadela imali enengi ngesikhatjhana esincani.

Ukuba nekoloyi kuyithinta khulu indlela umuntu ahlela ngayo imalakhe, isabelomali sakhe umuntu ngombana kukhuphuka intengo yeembaseli ungakatjheji, ungakakuhleleli lokho. Lokho kukatelela bonyana nawunemali oyisisileko namkha oyibulungileko, ubuyele kiyo uyokudosa kiyo, ukwenzela bonyana ukghone ukungezelela uthenge iimbaseli.

Ngicabanga bona abantu bangayonga ipetroli ngokungakhambi amakhambo angakaqakatheki, bayongele amakhambo aqakathekileko. Umuntu nakahlala eduze nesithabathaba seentolo, angakhamba ngeenyawo zakhe ukuyokudobhadobha esithabathabeni seentolo nemaplaza, njalonjalo.

Intengo yeembaseli ithinta khulu intengo yokudla nokhunye ngombana ukudla kuthuthwa ngeenkoloyi ezisebenzisa iimbaseli, yeke nakukhuphuka intengo yeembaseli kuzokuthinta khulu intengotjhuguluko yokudla nakho koke okuthuthwa ngeenkoloyi.

Awa, angivumelani nokobana umfundi athuthwe ngekoloyi ezijameleko ukutjhingiswa esikolweni ngombana lapho angeze sakghona ukubona ukuphepha kwakhe nanyana sekathuthwe yikoloyi yeenlelesi angekhe kusaziwa nesiqiniseko angeze sisaziwa, kanti nabathuthwa yikoloyi namkha sithuthi somphakathi, kuyaziwa bonyana isithuthi esithile sithutha abantwana besikolo, ngalendlela kuba khona ukuphepha.

Kungithinta khulu ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi njengomkhweli webhesi, ngombana lapho sisebenza khona imirholo ayikhweli, kodwana intengo yamathikithi iyakhwela neentengo yokudla iyakhwela. Ngalokho kusithinta khulu ngesikhwanyeni.

Kungombana abaphathi bamabhesi neenkhamphani zamabhesi ayeziqale ukwenzinzuzo, ayeziqale ithuba lokwenzinzuzo.

Kubalimaza khulu abasebenzi emakhwitjhini ukukhuphuka kwemali yentengo yamathikithi, ngombana barhola imali ephasi khulu, yeke imalabo imirholwabo iphelela emathikithini. Abasakghoni ukwenza iindingo zabo emakhaya.

Ngingathanda bonyana ngaphambi kobanyana kukhutjhulwe intengo yamathikithi kube nemihlangano ebanjwako. Kuvunyelwane kube nesivumelwano bonyana amathikithi azokukhutjhulwa ngasiphi isikhathi, nakwenzenjani nakhona. Kuqalwe bonyana abantu imirholo yabo ikhutjhulwa ngasiphi isikhathi, nawo ukhutjhulwe ngaleso sikhathi. Kubekwe imibandela bonyana angekhe amathikithi ukhutjhulwe qobe mnyaka, ngombana izinto ziyadura eentolo. Ukudla kuyadura. Imirholo yona ikhuphuka kancani, kodwana izinto zona ziyadura.

Ngokubona kwami kufuze kuqalwe imirholo yabakhweli beembhesi. Kuqalwe neentengo yokudla bonyana iphakame kangangani, namkha ikhuphukile na. Nayehlileko intengo yokudla, intengo yamathikithi ingakhutjhulwa nangabe imirholo yabantu yona ayikehliswa ikhuphukile.

Iye, urhulumende kufanele angenelele iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula iintengo zamathikithi, ngombana abakhweli bamathikithi ngobunengi babantu abarhola imirholo engasiphezulu kangako. Yeke urhulumende kufanele asize iimbhesi ngokuzincephezelisa nge-subsidy.

Iye, ukwehliswa kweentengo zeembhesi kungabadosa abatjhayeli bonyana basebenzise iinthuthi zomphakathi. Ngombana bazokubona bonyana ukusebenzisa ikoloyi yakhe umuntu ayedwa kuzomudla khulu esikhwanyeni, nakuqathaniswa nokuthenga ithikithi.

Intengo yokukhwela kweembhesi ikhutjhulwa, ngombana amakhamphani weembhesi abadlelezela abantu, aqale inzuzo kunokusiza abantu abakhwela iimbhesi, ngombana ababacabangeli bonyana bona imirholo yabo ayikakhutjhulwa.

Awa, abacatjangelwa abantu abakhwela iimbhesi abasebenza nemakhitjhini, ngombana imirholo yabo ayikhuphuki, kodwana intengo yamathikithi webhesi wona ahlala akhuphuka.

Awa, ayikhambisani nobujamo lobu bomnotho, ngombana intengo yokukhwela iimbhesi amabanga amade iphezulu khulu uqathanisa nobujamo bomnotho.

Iye, kumbono omuhle bonyana abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali yokukhwela ibhesi, ngombana baneendingo ezinengi emakhaya, batlhogomela nabazukulu.

Kufuze kusetjenziswe indlela yokuqala bonyana ugogo ukhule kangangani, begodu ugogo uhlala kude kangangani.

Awa, akukafaneli bonyana kuqalwe bonyana abogogo nabobamkhulu bahlala kiziphi iindawo nabazokuphungulelwa intengo yokukhwela ibhesi. Kufuze sebaphungulelwe ngombana bababantu abadala, abaneendingo ezinengi. Begodu imali yomrholo, imali yomndende yepentjheni iyincani.

Abakhweli abarhola umndende kungabasiza ngokobanyana imirholo abayirholako le ngendlela ingasinengi ngakho, bangakghona ukufeza nezinye iindingo. Bangakghona nokonga babhadele namasosayidi.

Abogogo nabobamkhulu kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo samaphesente amatjhumi amahlanu entengweni yokukhwela ibhesi.

Awa, iinkhamphani zeembhesi azibatjeli ngokwaneleko abakhweli bazo, ngombana kwesinye isikhathi abakhweli bafumana iimbhesi zingekho endaweni la bakhwelela khona bangakabikelwa.

Awa, azikhambi ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli, ngombana abakhweli basuka endaweni ekude baye esiteyitjhini sebhesi. Ye-ke azifikeleli kizo zoke iindawo lapho kunabakhweli khona.

Awa, azibafikisi ngesikhathi abasebenzi, ngombana ibhesi ikhamba kabuthaka, begodu ikhamba iyahlisa eenteyitjhini ngokuhlukahlukana. Abanye abasebenzi bafika ngemva kwesikhathi.

Awa, abatjhayeli beembhesi ababaphathi kuhle abakhweli babo bayabarharameja nabazicocelako bathi babanga itjhada.

Awa, azisebenzi ngefanelo begodu azikaneli, ngombana banengi khulu abantu abakhwela ibhesi yinye, ufumana bakhwele ngokweqileko ebhesini yinye.

Iye, kuyasebenza bonyana iimbhesi zibe nomzila wazo zodwa, ngombana lokho kuzokunciphisa umthamo weenkoloyi, ngombana iimbhesi zibanga umthamo weenkoloyi umjeje ubemude khulu.

Lokho kuzokunciphisa umthamo womjeje omude weenkoloyi ukwenzela bonyana kungabi nemithamo emide, begodu kungabangeki nokwenzeka iingozi.

Iye, indlela ekhamba iimbhesi iyaba nemigodigodi njengaleyo le ekhamba amathraga athutha ipahla.